Forex e na le menyetla e mengata haholo ya tjhelete. Hoba ha o se na tjhelete ya ho etsa forex o ka ba le monyetla wa ho iketsetsa tjhelete forex ka ntlha ya ho buisana le batho hore ba o join forex-eng e be be ba o fa bonyanenyane boo ba batho bao bo ba recruit-ileng hore ba kene forex-eng.

Lebaka la hore ke join-e insurance ke ka lebaka la hore ke kgone ho ipehela tjhelete ya hore le mohlang se ke hlokahetse ke kgone ho patwa le bana ba ka ba sale ba na le tjhelete e tla ba hlokomela nakong e se ke le siko bophelong.

Credit score e lekola hore na wena o le motho wa kgona ho lefella dikoloto tsa hao ka nako le ka tsela e nepahetseng.

Overdraft facility e thusa ka hore o fumane tjhelete o e batlang ka nako e potlakileng ebile le ha o e lefella o e lefella ha nyanenyana feela.

Re tla kgetha batho ba baholo feela ba bahlano hoba bona ditefello tsa bona tsa insurance di tlase ho na le tsa motho a motjha kgotsa ena ngwana ditefo tsa bona di hodimo haholo.

Ee, ke ya kgona hore tjhelete e ke e siileng bankeng le e sebetsang kgwedi le kgwedi e kwale mabaka kaofela e leng ho patala dikoloto ho reka grocery-a le dintho tse ding tse ka thoko jwalo ka entertainment data, airtime le ho patala insurance.

Ho tsetela tjhelete ka ho reka matlo ke mokgwa o motle haholo hoba hono ho tla o thusa hore o kgone ho phela nakong e telele o sa hloke tjhelete kgotsa ona mosebetsi.

Hallo, kopa ho botsa hore na hobaneng ke credit card ya ka e sebedisitswe kantle le tsebo ya ka hoba ha le ka la njwetsa hore motho a ka kgona ho sebedisa credit card card ntle le nna kopa le nhlalosetse moo ho seng jwalo le cancel credit card eo.

Stokvel se ka sebeletsang batjha ke sa ho boloka tjhelete ho reka thepa motho ka mong e seng sa ho boloka tjhelete ebe ya arohana.

Kgwebo ya matjhonisa ha se kgwebo e lokileng ho hang hoba jwale batho ba bangata hona jwale tje ba se ba iketsetsa kgwebo ka ho kadimana ka tjhelete ba se na le dipampiri tse ba bontshang hore ba molaong hore ba ka kadimisana ka tjhelete.

Ke batho ba bangata haholo ba mehleng ya hona jwale ba se na tjhelete hoba ha ba boloka tjhelete ha ntse ba le mesebetsing. Jwale mmuso o so o tlile ka leano la hore motho ya sa sebetseng o tla fumana moputso wa three hundred and seventy e leng SASSA ya batho ba sa sebetseng.

Ntlo ha e rekuwa ka lelapa ha ka tshwanela ho patala deposit ke le mong tshwanetse deposit re e kopanele re le kaofela hoba jwale ha ke e patala ke le mong hosane nka tloha ka re ntlo ke ya ka ke le mong ha se ya rona re le lelapa kaofela.

Dumelang ebe ke buwa le e mong ya sebetsang bankeng eo ya Capitec . Ke kopa hore le nhlalosetse hore na sekoloto seo se le reng ke na le sona moo Capitec ha ke batla ho kadima tjhelete se tswa kae hoba ha ke hopole ke nka sekoloto ho tswa ho lona?